Iye kunjalo.

Kabili namkha kathathu kodwana lokha umuntu nakazizwa angasirerhe emzimbeni agijimele emtholapilo ukwenzela kobana nakunekinga, bayifumane msinya.

Isirobho mtjhoga wesintu orhelebha amagulo athize emzimbeni womuntu.

Iye ngicabanga bonyana kuyabasiza ngombana banengi abantu ebavakatjhela eenthabathabeni zeentolo, ngelanga, babantu abadlula kulitjhumi ebangabona loyo mkhangiso.

Ukulatjhwa kwe-TB kungathatha iinyanga ezintathu namkha ezisithandathu ubuncani bakhona.

Umthimuliso upholisa ihloko yomuntu lokha nayibuhlungu.

Iye ukubhema kunomthelela oyingozi epilweni yomuntu wembaji. Ukubhema kungabangela amalwele afana nekankere kanye ne-TB.

Abezimu babantu abalalako, esiphahla kibo sibabantu bendlu enzima esikholwela kobana banamandla wokwenza izinto.

Ngemva kwamalanga ambalwa namkha inyanga kufanele kube namatshwayo akhombisako nanyana amancani.

Umanzimhlophe usihlahla esimila phasi esiba neempande ezihlaza ngokombala. Iimpande lezi ziba neempende ezihlabako ekugcineni. Kanengi umanzimhlophe usetjenziselwa ukugeza.

Ukurhaya kulokha udorhodere wesintu atshaya umuntu, enzela ukumqinisa namkha ukumvikela.

Urhulumende wenarha yekhethu angahlanganisa abodorhodere besintu kanye nabodorhodere bangaphandle nabososayensi bakhona. Imitjhoga yesintu ihlahlubwe ukwenzela ukukhombisa bonyana ilungele ukusetjenziswa babantu.

Iye kufanelwe ifakwe ngombana iyarhelebha begodu seyirhelebhe abantu abanengi.

Kungabizwa imihlangano ebandakanya abobaba bodwa namkha kuvakatjhelwe iindawo lapho abobaba bathanda ukuya khona nofana lapho baditjha khona. Bafundiswe bebahlathululelwe ngokubaluleka kokuhlolisa iimpilo zabo nobungozi bokuziliselela. Bafundiswe ngamagulo ayingozi avamise ukubamba abobaba nokuthi kuyingozi kangangani ukuziliselela. Batjele bona bangazisindisa ezintweni ezinengi ngokuthi bavakatjhele umtholapilo njalo ngemva kweenyanga ezimbalwa.

Amarherhetjha avikela umuntu okhanjelweko bonyana angabanjwa marhume namkha lirala begodu ahlwengisa igazi.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko namkha abadala ngombana lokho kukulethela iinhlanhla begodu ulandelwa zizinto ezihle. Umuntu ohlonipha abantu abalupheleko namkha abadala, uyahlonipheka begodu uyathandeka.

Isitutjhe sisetjenziselwa ukupeyita.

Into engenziwa mnyango wezepilo kukobana ubambisane nabodorhodere besintu, bafundise abantu ngeenhlahla zesintu begodu babahlathululele nomthelela ezinawo.

Isasa lilithi namkha yinto efana nelithi nofana ipensela eloliweko. Ngokombala limhlophe nobunzima, litholakala esilwaneni esibizwa ngenu

Iqaphozi sihlahla esinamakari ahlaza ngokombala. Iqaphozi imila lapho kuhlala kumanzi khona.

NjengamaNdebele lokha nasiphahlako sisebenzisa utjwala besintu namkha isineyifu. Umuntu uthi nakaphahlako asuke ngekhaya atjhinge lapha kuphahlwa khona, afike lapho aguqe athulule isineyifu namkha utjwala akhulume nabezimu bakhe. Athi nakaqedako athathe ingoma yesineyifu namkha irhabha ebelinotjwala aligubuze khona lapho asikime atjhinge ngekhaya angaqali emuva.

Iinkhonkhwani mitjhoga yesintu esetjenziselwa ukuqinisa umuzi.

Indlela elula yokuqima umlilo endaweni enesiminyaminya semithi, abantu namkha imizi kusebenzisa amanzi namkha kubiza abantu beenqimamlilo bazowuqima.

Iqaphozi lisiza ukwehlisa amagulo afana netjhukela, ukugandeleleka kwegazi, intumbantonga libuye litjhise amalonda ngaphakathi.

Isitutjhe siyihlahla esimila phasi, esinamabhlara amade ahlaza, sibe neliqa ngaphasi.

Silapha amalonda wangaphakathi.

Umlanga sihlahla esitholakala emthini omkhulu, kusetjenziswa amaqolo womuthi loyo.

Kungombana abantu abamadoda bayakusaba ukuya emtholampilo, ngebanga lokuthi basaba ukuthi abantu bazokuthini. Ngombana kuthiwa ngoba bona bamadoda, kufuze baqine ngasosoke isikhathi, akukafaneli bagule namkha into efana naleyo.

Umtholo usihlahla esikhula sibe muthi omkhulu esitholakala entabeni.

Iqhame sihlahla esimila sibe nomuthi omncani, onamabhlari afeni, ahlaza ngokombala.

I-HIV yingogwawani ehlasela igazi kanye namasotja womzimba.

Iye i-TB iyalapheka ingasabuya, kakhulukazi nabayifumane kusese nesikhathi. Uyakwazi ukuthola i-treatment namkha imitjhoga yakhona, ikurhelebhe, iphole ingasabuyi nawuziphethe kuhle.

Iye bafundiswa ngokwaneleko ngombana bafundiswa esikolweni babuye bafundiswe ekhaya. Kusuke kuye ngomntwana kobana, uyabalalela ababelethi bakhe namkha abotitjhere bakhe na?

Kungaba ngiloyo naloyo ngombana abanengi abakholelwa ezintweni zesintu.

Kungombana kuyinto ehle ukutlhogomela abantu abalupheleko begodu bayalidinga itlhogomelo ngebanga lokobana abasese nawo amandla wokuzenzela.

Iye, amalunga womphakathi afundiswa ngokwaneleko ngombana lokhu kuyinto ehlezi bakhuluma ngayo kumabonakude nasemrhatjhweni, nakezinye iindawo ezinengi.

Ngicabanga ukobana zesikhuwa kufuze zibe sehlangothini lazo nezesintu zibe sehlangothini lazo. Ukwenzela kobana zingahlangahlanganisi abantu namkha abodorhodere.

Ukuhlela umndeni kulokha umuntu azikhethela kobana, uyafuna ukuba nabentwana na, abayingaki begodu ngasiphi isikhathi.

Amarherhetjha mitjhoga yesintu ehlanganisiweko. Isetjenziselwa ukuwothela namkha ukuselwa. Irhelebha ukukulumaga igazi.

Bangatjalelana kobana akekho oqale omunye. Umuntu nomuntu kuzitjheja, omunye nomunye akatjheje ipilwakhe bakhambe baye emtholampilo bangaqali ukuthi omunye umuntu uzokuthini begodu bakhuthazane bakhambe balijima ukuyozihlolisa.

Iye kunjalo.

Kungasiza ukuvuselela amasotja womzimba akwazi ukubalelwa emagulweni afana newehliziyo, itjhukela kanye nokugandeleleka kwegazi. Abuye abasize ekubeni bangabi nemizimba emikhulu begodu asize negazi labo likwazi ukugijima kuhle.

Iye kunjalo kodwana kungabuye kube mthelela omumbi khulu emzimbeni ngombana loyo mtjhoga ungakahlolwa.

Ngokuthi nabalayelisa umtjhayeli, bamlayelise ngeendawo ezifana neenkolo, iintolo namkha amatliniki kuleyo ndawo.

Ngokuthi kuqalwe indawo lapha uthome khona umlilo.

Ngokubadosela umtato.

Kungombana imiphakathi eminengi yemakhaya ikude nemitholapilo begodu iimpilo zabo nazo zibaluleke njengezabanye.

Ilutjha elinengi alakafundiseki ngezinto zesintu. Ufumana kanengi badelela imisebenzi yabezimu benza izinto ngendlela abathanda ngayo, kungatjho ngendlela ekhakwenziwa ngayo emandulo.

Isirugulu sihlahla esiba nomtjhana omncani esimila phasi kusetjenziswe iliqa lakhona elitholakala ngaphasi kwehlabathi.

Awa eendaweni zemadorobheni akusikanengi ubathola batlhoga ama-ambulensi. Kusuke kungokuthanda lokha umuntu nakasuke asebenzisa ikoloyakhe.

Iye kuyinto engenzeka, urhulumende wekhethu nakangayivumela into leyo, ahlanganise abodorhodere bemtholapilo kanye neenyanga nezangoma.

Iye iinhlahla zesintu ziyawalapha amalwele. Sekukanengi umuntu atjhinge emtholapilo afike angalitholi usizo. Kungatjho ngokuthi abamnaki namkha imitjhoga abamiphi kodwana ngombana into engampholisa ingekho emtholapilo. Athi nakatjhinge muntwini wesintu aphole.

Isizo elirhabako ligadango elithathwako ukulawula isimo esirhabako esifana nomlilo oyingozi, ukugula namkha ukulimala.

Amalunga womphakathi angabakhuthaza bona baye emtholapilo bayozihlolisa ukwenzela kobana nabanayo i-TB bathole imitjhoga bakwazi ukuyilawula.

Indima yabantu abadala endabeni yesintu, ukuphahlela abezimu nokwenza imisebenzi yabezimu kukobana bafundise abantu abatjha. Babakhombise iindlela ekwenziwa ngazo, indlela ebebenza ngazo esikhathini semandulo begodu babaluleke ngamasiko la.

Ukothisela kuthunyisa intuthu usebenzisa amalahle aphuma emlilweni kanye nesihlahla sokothisela.

Angakghona ukuthutha abantu ebangafika enanini elimatjhumi amabili.

Impepho ngeyokuphahla namkha ngeyokothisela.

Into ongayenza kuqala kobana isihlahla leso sihloliwe na begodu sisemthethweni.

Isigenama sisusa isinyama lokha nawugeza ngaso, sibuye sisize ukulapha amalwele aphathelene nokwegazi ngombana lokha nawuselako sihlwengisa igazi.

Iye anele.

Kungombana kuyabhadelwa ukukhangisa emrhatjhweni begodu abanikazi bemitjhoga le basuke babhadelile.

Umraro babantu abasiphetheko, abaqaleleli zoke iindawo, kuneendawo ebazibeka phambili kunezinye.

Isisombululo kukobana kwakhiwe imtholapilo eendaweni lezo, kungathunyelwa abomakhambangeendlwana.

Lokhu kubangela kobana sithole isizo elingaphasi namkha elinganeleko ngombana abantu abalawulako amaziko-la, abalibeki labo inyawo ngombana bona bafuna okungaphezulu okutjho kobana thina, basinikeza okungakaphasi.

Ngicabanga bonyana i-ambulensi akukafuzi ikhambe iyodwa kufuze kube nekoloyana yevikelo ekhamba nayo, kungaba yikoloyi yamapholisa namkha ye-security.

Iye, kungasiphungula imijeje emide kodwana kuzoba nomraro ngombana ukugula akuzibiki kuyenzeka umuntu agule khonokho kufuze aye emtholapilo khonokho angeke kukghonakale kobana athome ngokubanikela umtholapilo umbekele ilanga usizo kufanele athole khonokho.

Kufanele kusolwe abasebenzi besibhedlela ngombana umuntu ogula khulu akukafuzi ajame umjeje, kufanele bambekele phambili bamqale msinyana.

Kungombana iimbhedlela zikarhulumende azinaki njengeembhedlela zangeqadi, eembhedlela zangeqadi uthola isizo eliphezulu begodu ngokurhaba.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingakaphathwa ngurhulumende.

Angekhe kube yinto elungileko leyo ngombana abantu abanengi bazolahlekelwa maphilwabo bajikiswa eembhedlela kuthiwa baloyiwe bangakaloywa, ngesinye isikhathi iinsebenzi zesibhedlela zizokuberegisa ubuvila.

Zisuke zirhabele lapha kunesigameko khona, nazingathoma zithi ziyajama kungonakala khulu lapha zitjhinga khona, abantu balahlekelwe maphilwabo nokhunye.

Abacimimlilo abasebenzi ukucima umlilo kwaphela kunengi ebakwenzako, njengokusindisa iinlwanyana nokhunye okufaka hlangana ukusindisa amaphilo wabantu neweenlwana.

Akusilo iqiniso ukuthi ungacima uzimbathele ijasi, kuya nangokuthi mlilo ongangani loyo, ijinifomu yabacimi bomlilo yenzwe ngendlela yokuthi ibavikele emalangabini, eenthuthwini kanye nebungozini bomlilo.

Angekhe kwaba yinto ehle kobana ubize abacimimlilo bazokubhula umlidlwana omncani okghona ukuwulawula ngombana kungenzeka uthi usababizile, kubenesehlakalo kenye indawo lapha kunomlilo omkhulu ebabhalelwa kulawula, konakele amaphilo wabantu abesengozini ekubeni wena ubabizele umlidlwana omncani.

Kuneendlela ebazisebenzisako ebazifundako, ebabona ngazo.

Iye, kunjalo, sekukanengi kube nemililo ebhebhethekako ngebanga lestontjana segwayi.

Kungabizwa abacimi bomlilo msinyana, ngaphambi kobana ubhebhetheke namkha abahlali basebenzise amanzi ukulinga ukucima umlilo loyo.

Kusetjenziswa iimphaphamtjhini, zikhona iimphaphamtjhini ezisebenzisana nabacimi bomlilo namkha zabacimi bomlilo.

Kufanele uyihlole njalo, utjheje ukuthi isebujameni obulungileko na.

Kulinga ukucima amalangabu ngamanzi.

Kufuze kudoselwa i-ambulance izobathatha bayokuhlolwa namkha bayokuhlahluba esibhedlela.

Iye, ungasebenzisa amanzi ukulinga ukucima amalangabu, kodwana kufuze ulinge ngamandla ukungafaki ubuphilo bakho engozini, ungasondeli duze namalangabu.

Ngingamtjela ukuthi into ayenzako yinto engakalungi, ingafaka ubuphilo bakhe engozini kanye nebomndenakhe, angaphetha ngokuthi abanjwe namkha alahlekelwe buphilo bakhe, ngimtjele ukobana ngizokubikela amapholisa namkha bakwa-Eskom ngento ayenzako-le.

Kungombana igezi ayihlangani namanzi, ukuhlanganisa igezi namkha ukuthela imitato wegezi ngamanzi kubanga ingozi ekulu.

Yenza isiqiniseko sokuthi ikoloyakho uyihlolisa njalo nakufuze uyoyihlolisa begodu, uqinisekise kobana akunaantambo ezilengileko ekoloyinakho.

Ibhesi nebhesi kufuze ihlale ine-fire extinguisher ngaphakathi.

Umphakathi kufuze ufundise abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo, ubafundise nokuthi kufuze bazivikele njani nakunomlilo begodu badlalele kude nomlilo, ubafundise nokobana khuyini umthelela wokudlala ngomlilo.

Iinkhukhula yisimo sezulu lapho izulu lina khona ngamandla begodu kuvunguza nomoya onamandla.

Kanengi iinkhukhula zisahlela iindawo ezinemilambo namkha iindawo ezithandwa yirhwaba.

Kungaba yingozi khulu, akukafuze ulinge ukungena ngemlanjeni ozeleko ngombana kungenzeka urhurhule namkha urhame mamanzi.

Kuqakathekile ukuthi basiwe etliniga ngombana kungenzeka ukobana bangene makhaza.

Kusetjenziswa iimphaphamtjhini ukufinyelela eendaweni ezinjalo.

Kufanele uphathe umakarabha uzomthwalo ehloko, uphathe irobho, ufake ama-boots, ubuye uphathe nezenjani elisetjenziswa babantu ebakhwela iintaba.

Kufanele ahlolwe ukobana akakalalimali khulu kusetjenziswe i-first aid kit lapha kufuneka khona.

Iindleko-lezi ziqalene nebakwaKabini, kufuze bazibhadalele ngombana besizo lokuthoma bebenza umsebenzi wabo, ngathana khenge bawususe woke umfulelo, bengekhe bakwazi ukuhlangula umntwana, bakwaKabani nababona ukuthi bayabhalelwa ukubhadela iindleko-lezi bangabawa urhulumende abasize.

Iye, ingasiza khulu.

Akusiyintwehle ukubakatelela kodwana esimeni esikiso kufuze silinge ngamandla woke ukwenzela kobana amatlawana akazithwali namkha ukwehlisa izehlakalo zokuzithwala kwamatlawana.

Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana izinto ezinengi abasakwazi ukuzenzela badinga irhelebho begodu amandla abasenawo.

Ufumana abantu abalupheleko bangakahlali kamnandi namkha bangafumani itjhejo ekufanele balithole. Ufumana kesinye isikhathi iimali zabantu laba abalupheleko ebazitholako ziberegiswa ngendlela engakafaneli.

Umphakathi ungasiza ngokuthi nawo lapha ukghona khona ulekelele begodu ubahloniphe abantu laba ubaphathe njengawo woke umuntu ngehlonipho begodu nangendlela efaneleko.

Ngicabanga kobana kufuze kuthonywe ngokubafundisa ukuhlonipha abantu labo ebazabe baberega ngabo bafundiswe ukobana kufanele babaphathe njani ngaso soke isikhathi.

Umuntu omdala kufuze ahlonitjhwe ngombana kuyinto elungileko begodu ukuhlonipha abantu abadala kukulethela umuntu iinhlanhla kanye nezinto ezihle.

Awa awafiki ngicabanga bonyana kubangelwa kukobana sinayo umtholapilo namkha itlinigi eduze.

Ngendlela engibona ngayo urhulumende ubeka phambili iindawo esezithuthukileko kunalezi ezingakathuthuki akaqali lapha kutlhagwa khulu khona bagijimela ukulungisa eendaweni esezithuthukile.

Ngicabanga kobana ukubambisana nabavikeli bomphakathi ngitjho amapholisa namkha abogadi kungasiza.

Lokhu kwenza kobana umuntu azibuze imibuzo eminengi njengokuthi ingabe isizo ebasilethela lona liyisizo lamarerhe na. Ingabe imitholapilo yethu bayisolani kungani bona kufanele batjhinge ngaphandle ukuze bathole usizo kodwana thina kufanele siye khona la. Lokhu kutjho ukuthi thina basithathela phasi.

Isisombululo kungaba kobana iinkoloyi zesizo elirhabako zingakhambi zodwa zibe nabavikeli ngitjho amapholisa namkha abonogada.

I-HIV yingogwana efumaneka egazini.

I-AIDS bulwele namkha yingogwana ehlasela igazi begodu ihlasela namasotja womzimba.

I-HIV umuntu uyithola ngokuqaphazeleko kwegazi namkha ngezomseme.

Kukobana azinakekele adle ukudla okunepilo begodu asele nemitjhoga yakhe.

Angaya emtholapilo afumane imitjhoga yakhe begodu afumane irhelebho ngokululeko kwezengqondo adle ukudla okunepilo azilolonge njalo.

Abantu bangaziphephisa ngokobana bambathe amadlhavu njalo nakunomuntu olimeleko namkha bangathandi igazi lomunye umuntu ngaphandle kokuzivikela.

Kukobana kulindwe kobana kube neendlela ezivulwako hlangana nemitlhatlhana le ukwenzela kobana iinkoloyi nazo zikwazi ukukhamba phakathi.

Iye khona kungayiphungula imijeje emide emtholapilo kodwana angiboni kuyinto namkha icebo elihle ngombana ukugula akubiki nakuza emntwini.

Kufanele kusolwe abantu ebebasesibhedlela ngalelo langa namkha ebebaberega esibhedlela ngalelo langa ngombana umuntu ogula khulu kufanele bambeke phambili.

Kungebanga lokobana eembhedlela zikarhulumende awulitholi isizo elifana neleembhedlela zangeqadi eembhedlela zangeqadi babanaka khulu abantu abaya khona.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezo ezingasingaphasi kwarhulumende.

Iye, basathathelwa ehloko.

Iye, ngicabanga njalo kodwana ngaphambi kwalokho kufanele zihlolwe.

Iye, zingakwelapha zikhona iinhlahla ezinamandla zokulapha amanye wamagulo ekuziinhlahla zesintu.

Ungathoma ngokubafundisa ngazo ubuye uzihlole ubaphe isiqinisekiso sokobana ziphephile.

Awa, okwanjesi akukho eyikwenzileko ngombana azifumaneki iinhlahla zesintu emtholapilo.

Kukobana umnyango wezepilo uzihlole uziphasise zikwazi ukuthunyelwa emtholapilo.

Ngicabanga kobana kungaba yinto ehle kobana zibe ngemabhodleleni neempakana njengeenhlahla zesimanje ukwenzela kobana zivikeleke zingarhuthuki begodu bakwazi ukuzihlukanisa.

Iye, kungaba yinto ehle khulu leyo ngombana banengi abantu ebabhubhele esibhedlela ekubeni isizo labo alikho esibhedlela.

Iye, kufuze basizane.

Ngicabanga kobana kungaba kuhle ukuthi basebenzisane ngendlela yokuthi kube nangapha kusetjenziswa khona izinto zesintu kube nangapha kusebenza khona izinto namkha imitjhoga yesiyeni umuntu azikhethele kobana ofuna ukuthoma kuphi.

Nanyana zingabekwa ndawonye akunakinga.

Iye, nginalo ithemba ukuthi ngelinye ilanga sizoyibona imitholapilo ibambisana neenyanga kanye nezangoma.

Abarholi bezepilo kufanele bahlangane nabarholi bezendabuko ukuze bakhulumisane ngayo indaba le bafumane isisombululo sokobana bangaberegisana njani.

Kungaba kuhle kobana iinhlahla zihlale endaweni eyodwa emtholapilo kungatjho endumbeni.

Barholi bezepilo namkha urhulumende.

Iye, nabangafumana ilwazi elaneleko ngaso begodu kuqinisekise ukobana sihloliwe siphephile.

Urhulumende namkha abarholi bezepilo kufuze bahlangane nabarholi bendabuko namkha iinyanga ukuze bakhulumisane ngendaba le benze isivumelwano.

Angeze kwaba yintwehle umuntu nomuntu oya emtholapilo akathole isizo bahluleke bazamile. Ngitjho lokhu ngombana abanye bazokwenza iphutha bathumele umuntu enyangeni ekubeni isizo lakhe lisetliniga namkha emtholapilo kube nemiphumela emimbi.

Nasithi isizo elirhabako sisuke sitjho izinto ezifana nama ambulensi lapho umuntu agijimela khona lokha nakanomraro.

Ziqakatheke khulu ngombana akusiwo woke umuntu onekoloyi namkha umuntu ohlala anemali yokuthi angaqatjha isithuthi simuse esibhedlela.

Iindlela zakhona azikarisi begodu ziyadosa.

Zenza kobana zingakwazi ukufika ngokurhaba.

Umphakathi kufuze ukhulume nomasipalada wabo ukwazi ukubalungisela indlela.